Izimo ababhekana nazo azifani ziyahluka ngokuhluka, okungukuba abasebenzisa eyomqhafazo, iyakwazi ukuthatha isikhathi sayo uma isiqhathaniswa nalaba abakwazi ukuthatha ucingo badayele inamba bafone. Leyo iyazama ukushesha ukuthi uphenduleke, nempendulo yakho uyithole ngokushesha futhi uma usuqhathanisa nomqhafazo. La khona ungahambisa umqhafazo wakho koda impendulo ungayitholi ngaleso sikhathi. Okudala ukuthi ugcine ulinda impendulo yakho ukuthi izobuya hlampe ngeke ngesikhathi osilindele ngaso, oyilindele ngaso.

Iziphi izimo ezingasetshenziswa or imaphi amaqhinga angasetshenziswa izinkampani ukugwema ubuhixihixi obungenzeka ey'nkundleni zokuxhumana? Okokuqala kungaba ukugwema ukusetshenziswa kwamagama thizeni aleyo, alolo hlanga lolo. Okwesibili, kungaba ukuhlola izinto ezifakwayo phambi kokuthi zikwazi ukubona umhlaba wonke noma izwe lonke. Okunye kungaba ukungavumeli abantu abaneminyaka ethizeni ukuthi bakwazi ukungena kulezo iy'nkundla zokuxhumana.

Yiziphi izindlela engingazisebenzisa ukuxhumana nabantu noma nezithameli zami? Kungaba okokuqala, izithombe , amaflaya ane-infomeyshini or anomniningwane ngami. Kuphinde kube ukumemezela emphakathini noma ukuya kwisteshi sasemphakathini. Umemezele nanangombhobho, nanokuxoxela nje abantu bakwazi ukuthi noma bebefika emakhaya baxoxele ababo nabo labo baphinde baxoxele abantu babo.

Okokuqala izinkundla lezi ziyakwazi ukushintsha indlela umuntu acabanga ngayo. Kungabe indlela eraydi ephozethivu noma kungaba indlela ebhedayo enegethivu? Koda kwisimo esithi asibe kanje, akukho okudlula ukwehlisa umoya ukuvumela isimo ngoba ayikho enye indlela ongenza ngayo ngoba okudlula la sekuyoba isimo sokuthi useyifuna ngoba usenengcindezi, ayithola khona kule zinto zomaselula ney'ngcingo lezi.

Abanye abantu bayakwazi ukuvuma izimo ezingazona eziraydi or ezilungile ngenxa yokufuna ukujabulisa oseduze kwakhe noma efuna ukubukwa, kodwa kwisimo esithi asibe kanje akuyona into ongahlekisa ngayo noma into ongazitshela ukuthi ufuna ukubukwa ngayo. Isimo nesimo somuntu asifani, nawe ngeke ujabule uzithole kwisimo esifana naye lo mlingani wethu esimubona khona la ey'nkundleni zokuxhumana. So ngaphambi kokuthi wenze noma ukhulume, kuyasiza ukuthi into uqale uyicabange.

Yiziphi iy'ngoma ebe ngazithanda ziculwe abathandekazi bami? Kungaba yizingoma ezingikhumbuzisa izingoma ezingikhumbuzisa izikhathi zakudala noma izingoma engangizilalela ngikhula, kube izingoma engizilalele sengikhulile. Ezingikhumbuzisa khona iy'khathi zakudala, ezenziwe ibona abathandekayo bami.

Kungaba ukungangikholwa noma kungaba ukungangithemba entweni engisuke ngikhulume ngayo. Umuntu uyazakhela ukuthembakala, umuntu uyazimoshela ukuthembakala. Esimweni esikanje, ngingazama ukwenza okufanelekile ukuthi kubonakale engikushoyo ukuthi kuyiqiniso noma kube nofakazi abangangifakazela ekutheni lento engiyishilo iyona noma le nto engiyenzile. Iyona kanye, kanye nezizathu zami futhi.